App ya Bolt ke App ye e lego gore e go dumelela o dira dikgopelo tsa gore o ye ko gongwe le gongwe ko go batlang. O tshwanetse go tsena ka mo yona, e be o kwala aterese ye o nyakago go ya ko go yona. Ga o fetsa, o ya ko option ya request.

Ke akanya gore pele terene e tloga goba pele diterene di tloga, ba bolela pele ba botsana gore ke diterene tse kae tse e leng gore di tlo tlogo go nametsa bapalami.

Ke ge tla ba otledi ba di-truck-a ba nameditse dithoto e le dintsi go tokafatsa seo, goba thekenoloji e thusa ka gore e tlile go re botsa gore dithoto tse di nameditswego ke tse dintsi goba bjang.

Ke akanya gore ba ka re direla lefelo leo e lego gore diterene di ile go fitlha mo go lona, gomme le rona re kgone go e namela, re seke ra e latelela kgole.

Sa mathomo ke gore re tlo go lekola gore sejanaga se ka sepela tsela e le e telele, goba bjang. Sa bobedi, re tla go check-a metsi mo gare ga sejanaga. And-e sa boraro ke gore re lekole le maotwana gore a tlo sepela go fitlhelela ko reyago goba bjang.

Botlhokwa ke gore dithoto tse dingwe le tse dingwe di tshwanetswe di lekolwe boima jwa tsona pele di ka laišiwa mo dikepeng, gore di seke tsa imela dikepe.

Ke gore bese e nngwe le nngwe e tshwanetse go lekolwa pele e ka sepela leeto e le le telele, and-e di tshwanetse di lokiswe, di-service-we gore mopalami o mongwe le yo mongwe a kgone go itumela ge a e nametse.

Motswalle, o seke wa tshepa mang le mang yo a o botsago gore e o kgona go lokisa dikoloi, o se obe wa mmona ka matlho a gago. Koloi ke selo se e le go gore se botlhokwa thata, mo go e le gore motho yo mongwe le yo mongwe, yo a a ipotsa gore o tseba go lokisa, o tla tsaya di-parts-e gore a kgone go di rekisa , goba a di kadise. Gomme koloi ya gago tla ba le bothata ba go feta le bo bo na le yona gona bjale.

Re ka berekisa dinamelwa tseo e leng gore di lebelo o feta lebelo la bese, go tshwana le bo terene kapa aeroplane.